Ukuhlolwa komshayeli kuyisilinganiso esibalulekile, esibandakanya amasheke angemuva anzima, kufaka phakathi amasheke amarekhodi obugebengu, umlando wokushayela nokuqinisekisa kwemibhalo yokuzazisa. Ukuqalisa ukusebenzisa ama-GPS tracking system ezimotweni kunika amandla enkampani ukuthi iqaphe uhambo futhi iphendule ngokushesha uma kunesimo esiphuthumayo. Izici eziphuthumayo ezingaphakathi nohlelo, njengezinkinobho zokwesaba noma ukufinyelela okuqondile kokusekelwa kwamakhasimende, zinikele abagibeli ngesandlelelo sokuphepha.

Uma kunohambo olude engiluthathayo, into engadala ukuthi ngihambe ngebhasi ingoba isitobhu la engigibela khona ibhasi siseduze nendawo engihlala kuyona, esinye isizathu indawo engisuke ngiya kuyona yakhalene nesinye isitobhu sebhasi la engifike ngehle khona. Esinye isizathu, ibhasi liyafinyeleleka ngokwamanani kanti liyakwazi nokuthwala imithwalo eminingi ngaphandle kokukhalaza.

Ngubani obhekelele okwengamele izinsizakalo yesitimela futhi ikhuluma ngodaba lokweqisa, futhi yiziphi izinyathelo ezisendaweni yokuqinisekisa ukuziphendulela? Ngabe akhona ama-agents okulawula noma ababuyekezi abazimele abazobe bebheke isimo, futhi baqinisekise ukuthi izixazululo ezihlongozwayo ziyasebenza? Umphakathi uzokwaziswa kanjani ngentuthuko yezixazululo nanoma yiluphi ushintsho kwinkonzo yesitimela?

Abashayeli bamabhasi banesibopho sokusebenzisa imoto ngokuphepha, ukulandela imithetho nemigomo ye-traffic kanye nokuthatha izinyathelo zokuphepha ukugwema izingozi. Abashayeli bamabhasi bajwayelene nendlela futhi baqinisekise ukuthi ibhasi lihlala lihleliwe okwenza konke ukumiswa okukhethiwe endleleni.

Sawubona, mngani wami. Ngithola ngokuphelele ukuthi kungani unqikaza ukusebenzisa amatekisi. Ukuphepha kuyinto ebaluleke kakhulu futhi kungokwemvelo ukukhathazeka, kepha ngifuna ukuqinisekisa ukuthi amatekisi ayindlela ethembekile futhi ephephile yokuhamba. Okokuqala, izinkampani eziningi zamatekisi zinama-protocol ezokuphepha aqinile endaweni, kufaka phakathi amasheke engemuva, angaphambili kubashayeli kanye nokulungiswa kwezimoto okujwayelekile, futhi amatekisi amaningi manje afakwe amakhamera ukulandela umkhondo we-GPS kanye nokuphepha.

Okokuqala bengizocwaningwa inkampani yebhasi nendlela yokuthola umbono wedumela labo, izimo zomgwaqo kanye nanoma iyiphi inzuzo yokuhamba engabakhona. Ngingaphinde ngiqinisekise uhlelo lwebhasi, kufaka phakathi izikhathi zokuhamba nezikhathi zokufika, kanye nesikhathi esilinganisiwe sohambo. Ngokuya ngokupakisha, bengizogxila ekuletheni izingubo ezintofontofo kanye nezendlalelo zokushintsha amazinga okushisa kanye nesikhwama sendlu yangasese encane enezinto ezibalulekile ezifana nokokuxubha amazinyo ami. Ngingakwazi futhi nokupakisha ukudla okulula, amanzi nezinto okungezona ezokoqobo zokudla zigweme ukuncika ezinkethweni zokuma kwebhasi.

Uma ngisesitimeleni esigcwele kakhulu, omunye wabagibeli equleka, okokuqala bengingazama ukudala isikhala esiseduze nomuntu ophele amandla, ngicele abagibeli abaseduze ukuba babuyele emuva basinike igumbi. Lokhu kungangivumela ukuthi ngihlole isimo kangcono futhi nginikeze noma iliphi usizo oludingakalayo. Uma kungenjalo, ngizozama ukuthola umsebenzi wesitimela noma ngibuze omunye umgibeli ukuba basize.

Uma ngisetekisini ngikhetha ukuhlala endaweni ephakathi nendawo kunokukhetha ukuhlala phambili noma semuva, ngoba lokhu kungangisindisa uma kwenzeka ingozi eqhamuka ngaphambili noma ingozi eqhamuka ngemuva. Yize kungekho isiqiniseko esanele kodwa ngiyakholelwa ekuthenini kunganciphisa ingozi noma ukulimala ngamaphesenti angu-eighty.

Ungakwazi yini ukunikeza umbono ophelele womthetho omusha nezinhloso zawo? Iziphi izici ezithile zokuphepha kwamatekisi kanye nokuphila komgwaqo okuzohlolwa? Yiziphi izingxenye ezibalulekile zenqubo yokuhlolwa? Ngabe kuzobandakanya ukuhlolwa okubonakalayo, ukuhlolwa kwemishini noma nezinye izindlela? Ngubani ozoba nesibopho sokuqhuba izivivinyo? Yiziphi izindlela ezithile zokunquma ukuthi itekisi liyakholeka? Ingabe akhona amazinga asunguliwe noma imihlahlandlela azoyilandela abahloli?